Ngokolwam uluvo nangona nje bona mhlawumbi beyibona ukuba yinto elungileyo. Ngokolwam uluvo kwindlela yokutrima kuba kubekho imida eyona nto ecaphukisa kakhulu kuba kwamanye amaxesha abantu baye bangakwazi into yokubana ezi akhawunti bakwazi ukuzihlawula bebodwa. Yiyo loo nto efumaniseka into yokubana usapho oluthile luye luhlale phantsi luthi nto zoobawo ndifuna ngoku sikwazi uba sonke sikwazi ukustrima. Ndicela nje umntu ngenyanga akhuphe iphepha elibomvu nam ndizakhupha iphepha elibomvu.

Eyi, nto zoobawo, andingethi ngumbono omhle owo, andingethi ngumbono ombi. Kodwa ke ngoku makhe sijonge icala nje elihle, elibi mhlawumbi ndawuthetha ngenye imini. Ewe, ingangumbono omhle kakhulu into yokubana kubekho iWi-Fi yasimahla kwimida kaloliwe, into yokubana nabani na ogijimela ukuya kuloliwe nabani na mhlawumbi okulolilwe okanye nabani na ongakwaziyo mhlawumbi into yokubana akwazi ukuba nedatha, uyakwazi xa ethe wasemdeni kaloliwe okanye wagibela kuloliwe afumane idatha. Ajonge iinkcukacha zalapho, mhlawumbi aya khona okanye iinkcukacha zemozulu okanye iinkcukacha zeendaba. Nantoni na abawelayo ukuyijonga angakwazi ukuyijonga xa ethe waya kuloliwe. And ke nale kwaye naleyo into iya kwandisa ishishini likaloliwe. Abantu bobanintsi abantu abagibela uloliwe kuba kaloku bayazi into yokubana lee kukho iWi-Fi.

UMzantsi Afrika ulilungele kakhulu into yokubana uyilungele kakhulu into yokubana asebenzise ubuxhakaxhaka kuba namhlanje obu buxhakaxhaka bubo obuye futhi benze izinto zibe lula. Xa laa nto unoyijongisisa kakhulu mandulo ndingenza umzekelo ndithi ndingenza umzekelo ngombane. Mandulo sasisebenzisa amakhandlela, izikhuni kwinto yoba kukhanye endlini. Kodwa kwimihla yanamhlanje yobuxhakaxhaka sisebenzisa umbane kuba mhlophe kuyakhanya. Loo nto leyo incede kakhulu ilinyusile ilizwe laba sendaweni engathi isemgangathweni oncomekayo.

Nto yakuthi, maan ndiqinisekile ke ngale into endizoyithetha awuyilindelanga kodwa ukusebenzisa iWi-Fi kawonkewonke iWi-Fi kawonkewonke le yasimahla ayilunganga. Kuba kwimihla yanamhlanje kukho abantu abaziziqhwagi kukho abantu abazizikrelemnqa bazawukwazi. Xa usebenzisa iWi-Fi kawonkewonke usube apho sele uvumile into yokubana nabani na angakwazi ukutyhuthula ifowuni yakho atyhuthule unomyayi wakho atyhuthule i-intanethi kanomyayi wakho ayihekhe ke ngokutsho ngelasemzini, ayihekhe akwazi ukusebenzisa iinkcukacha zakho kwizinto ezithile ezingaphucukanga. Mhlawumbi angeba imali esebenzisa iinkcukacha zakho esebela abanye abantu. Ngento engakunceda uyisebenzise yi-VPN. Okokuqala, i-VPN ayizufuna into yokubana uzule uya phi phi phi apho kuneWi-Fi, ungayisebenzisi ulapha endlini.

Ithelemedisini ingaphucula kakhulu into youbana ifikelele kubantu abasemaphandleni kuba ithelemedisini kuba ithelemedisini yimedisini kuba kuba kaloku xa kuthethwa ngethelemedisini kulapho uye ufowune, kulapho uye utsale umnxeba utsalele ugqirha or umongikazi umchazele ngeempawu onazo abese akuxelele le nto ikuphethileyo njengoba uchaze into yokubana uneempawu eziloluhlobo. Akuxelele into ekuphetheyo yinto ekanje nekanje nekanje. Hamba uye, umzekelo, kwivenkile yaseClicks uyothenga iipilisi zolu hlobo nolu hlobo uzawuphila.

Xa ndinokuthwa mna ndinonikwa igunya lokubana ndibambe eyam eyam inkqubo kwisikhululo esithile sikanomathotholo, into yokuqala endingathetha ngayo ndingathetha ngomculo wethu thina thina bantu thina maXhosa. Into yokubana okokubana ndingadlala wona kakhulu into endingaqale ndingadlala wona kakhulu. Okwesibini, into endingathetha ngayo yinto yokubana masibuyele eMbo siyeke ushiya into zazenziwa bookhokho bethu sigijimele into zaseNtshona. Xa unojongisisa ngoku, xa unojongisisa ngoku bambalwa abantu abasenza iinto zamasiko. Into endingayigxininisa kakhulu endingathetha ngayo kakhulu uba ndiyazi ndingathetha into yokubana mandulo ootamkhulu bootamkhulu, ookhokho bookhokho bethu yintoni na ababekholelwa kuyo. UQamata babemthandaza kanjani.

Ezi ephu zenza into yokubana kube lula kakhulu ukunxibelelana nabanye abantu abengekho kufutshane nathi kunokutsala umnxeba. Kuba kwamanye amaxesha uyawuthi umntu uyamfowunela, uyawuthi umntu uyamfowunela awukwazi ukumfumana ifowuni unomyayi utsho epalini kuba mhlawumbi mhlawumbi ifowuni uyicimile okanye uphi phi. Kodwa ke ngeWhatsApp uyakwazi ukumbhalela umyalezo noba na uthe walibala kodwa uyawuthi xa engena awubone. Mhlawumbi ke mhlawumbi ke uyothi, uyothi ufuna ukumfowunela kodwa ke awuna-airtime kodwa noba unedatha ye-five randi uyakwazi uye ukwazi ukuthetha naye nge-voice note nithethe ke kube ngathi like kube ngathi niyafowunelana ulive nelizwi lakhe.